Mo setsong sa batho ba bantsho, mo Aforika Borwa, mosadi yo o tlhokafaletswe ke monna wa gagwe, o tshwanetse go mo ilela ka sebaka se se rileng se se ka nnang dikgwedi di le some le bobedi mo nakong eno. Go na le mekgwa e e rileng e mosadi tshwanetseng go e latela go bontsha tlotlo le go dira ditlwaelo tsa setso. Dilo tse a tlhokegang go di dirang mo nakong eo, go apara diaparo tse di bontshang boilelo, go fokotsa dipuisano le batho ba bangwe, go dirisa ditlwaelo tsa ga gore boilelo bo le botlhokwa go bontsha tlotlo mo go tlhokofetseng tlotlo le go gopola yo o tlhokofetseng, go thusa mo go retibetseng maikutlo, go ritibala le go amogela go tlhokafala ga molekane wa gagwe.

Diaparo tsa setso tsa merafe ya Aforika Borwa go akaretsa seZulu le seXhosa di na le sebopego se se bontshang ngwao ya merafe e e farologaneng, mme di dirisiwa mo ditiragalong tsa setso mo mafelong a a rileng. Le fa go ntse jalo tsela e diaparo tsa segompieno di apariwang e ka nna ditlamorago tse di tlhotlheletsweng ke mabaka a a farologaneng a setšhaba. Fashion-e e tsweletse pele ka diphetogo tsa metswedi ya phasalatso e na leng seabe, ditlamorago tsa setso tsa ditlhopho tsa basadi.

Setso sa merafe mo Aforika Borwa se dumelela lenyalo la merafe e e farologaneng, e bontsi jwa merafe e bo amogela lenyalo le merafe e e farologaneng kwa Aforika Borwa. Bontsi jwa bo amogela lenyalo la batho ba ba tswang mo ditsong tse di sa tshwaneng ditlwaelo tse di ka nnang le melao e e rileng melao ya naga e dumelanang lenyalo la merafe e mengwe e e farologaneng. Boikuelo jwa batho ba mabapi le lenyalo la mekgwa e farologaneng, go godisa kutlwano le setšhaba.

Moletlo wa setso o na le dipina tse di tlhagisang ngwao, tlotlo le bokgoni jwa merafe. Dipina tse di opelwang mo meletlong ya setso di bontsha boitumelo tlotlo le badimong le tlhagiso ya botshelo jwa setšhaba. Dipina di ka se kgone go tlhokega mo meletlong ya setso. O ikutlwa jwang fa a dipina tsa setso di opelwa? Boitumelo, batho ba ikutlwa ba le mo kutlwanong, ba itumetse mo moletlong, tlotlo le mo badimong, dipina di ka tlhagisa tlotlo mo bagolong le mo ditsong tsa bone.

Mo moketeng wa badimo mo setsong sa Setswana, dijo tse di apeiwang di na le bokao jo bo kgethegileng, di farologana le tsa mekete e mengwe ka ntlha ya ditlwaelo tsa setso. Dijo di apeiwa mo moketeng wa badimo, bogobe jwa mabele, morogo wa seTswana, nama e e besitsweng, mokgwa wa go apaya dijo tsa , tsela e re di beetseng di sa dirisiwe ditlhotlhwa tse dintsi tsa setso.

Ditumelo tsa bo sekeresete le setso di ka nna le dikgotlhang ka mabaka a a farologaneng mo ikaegile ka thulaganyo ya tumelo, ngwao ya setšhaba le melao ya ditumelo tsa setso. Melao ya tumelo e farologana le ditlwaelo tsa setso, ditlwaelo tsa ditumelano tsa setso di ka se amogelwe mo di kereke tse dingwe. Ditumelo tsa setso di ka bonwa ka mokgwa wa kutlwano go na le ditumelo tse di sa dirisiweng ditlhopha tsa setso tsa bo keresete.

Go kopana ga botaki le mmino go na le seabe se segolo mo go bopeng setso sa gompieno, ke gonne mmino o kgona go fetisa molaetsa. Fa botaki bo ka tlhagisa setshwantsho sa se mmino se se buang fa mmino le botaki dikopano di tlhagisa maikutlo, ngwao le ditlhotlhomiso tsa setšhaba. Di dira gore batho ba tsene mo kutlwanong ka dikakanyo le ngwao ya bona. Go lemoga diphetogo tsa setso go nonotsha tlhaloganyo ya ngwao go tlhagisa maikutlo ka botlalo go tlhagisa boikutlo jwa setšhaba, go tlhagisa ditlhokego tsa batho.

Go ka tlhama molelo, o dirisa kana a mangwe a go besa. Fa o dirisa carbon-e kgotsa dikota go baakanya nama, go besa nama mo molelong, go apaya dijo tse di siametseng braai, papa kgotsa merogo e mengwe, go ja le go itumela mogopolo wa braai.

Mo meletlong ya leso mo setsong sa Setswana, dijo tse apeiwang di na le bokao jo bo kgethegileng di bontsha tlotlo mo go tlhokofetseng go thusa mabaleng mo tirong ya phitlho. Dijo tse di apeiwang mo meletlong ya leso, sešwa nama e ka bonako ya ka metsi le letswai. Go tlhagisa tatso ya setso, bogobe jwa mabele e e dirilweng ka mabele e e nang le bokao jwa setso mo meletlong ya leso, morogo wa Setswana, merogo e e tlhagisang ngwao, baepi ba fiwa nama e e nonofileng le bogobe ka gonne ba dirile tiro e e boima ya go epela phitlho, baruti ba fiwa dijo tse di retibetseng tse di bontshang tlotlo mo go bona ka ntlha ya seabe se ba nang le sone mo meletlong.